Ndilibona ilicebo elihle kakhulu eli neliqaqambileyo kuba ufunda lula futhi msinyane xa uyonwabele into. Kodwa ke, ukuze ndikwazi ukuqonda ukuba kuthethwa ngantoni, ndingathi ndibe kanti ndiyatshintsha, ewe, ndifaka kolu lwimi ndinomdla walo, kodwa ndiqinisekise ukuba kukho imibhalo ebhalwe ngolwimi lwam okanye ebhalwe ngesiNgesi khona ukuze ndizokwazi ukuqonda ukuba kuthethwa ngantoni.

Ngeba ndiyavumelana nayo le ngxelo kodwa ke akukho apho ibhalwe khona kwimithetho yaseMzantsi Afrika ukuba wonke umntu unelungelo lokufikelela kwiWi-Fi yasimahla. Ayikabi ngomthetho upasisiweyo lowo futhi ayikabi ngomthetho kuncokolwa ngawo ngokuphangaleleyo ePalamente. Kodwa ke uluvo lwam luthi, ndiyavumelana nale ngxelo. Wonke umntu waseMzantsi Afrika bekumele ukuba unelungelo lokufikelela kwiWi-Fi yasimahla, ingakumbi ngenxa yokuba sinamanani aphezulu olutsha olufundayo kunye nolukhangela imisebenzi. Ngoko ke iWi-Fi yasimahla ibizawuthi ibe kanti incedisana nabo ngolo hlobo. Okwesibini, sinamalungu osapho akwiindawo ngeendawo ezohlukeneyo, ibizawuthi ibe kanti iyasinceda nasekunxulumaneni namalungu wethu osapho, siqinisekiso ukuba bahleli kakuhle kwezo ndawo bahlala kuzo.

Banintsi abantu abancedakalayo yiWi-Fi yasekuhlaleni engahlawulelwayo. Abafundi bathi bakwazi ukwenza uphando lwabo xa benikwe imisebenzi esikolweni, ii-assignment, ii-homework, yonke imisebenzi edinga uphando bathi babe kanti bayancedakala. Bayancedakala nokunxulumana nabanye abafundi abahlala kwezinye iindawo. Bayancedakala nokubukela ke imiboniso bhanyabhanya, ii-videos ezithi zibe kanti sibacacisele ngokubanzi ngento abayifunayo. Iphinde incede ekubeni amalungu osapho akwazi ukunxulumana xa omnye esedolophini okanye ekwenye indawo efuna ubuzenyinto komnye. Iyakwazi ke nokunceda amalungu osapho kwiindawo ngeendawo akwazi ukunxulumana. Kunye nabasebenzi bayakwazi ukuthi babe kanti badibana onlayini, umntu asebenzele ekhayeni kuba kukho i-intanethi

Ndicinga ukuba isebe le-SABC lelona sebe lifikelelekayo malunga nokubukelwa kwezemidlalo. Alityabuli kakhulu, alibhatalelwa futhi. Ndiphinde ke ndicinge ukubana ngaba nokusebenzisa i-intanethi ukubukela ezemidlalo ayithi ibe kanti ityabula kakhulu epokothweni loo nto leyo.

Ndiyijonga kambalwa idatha yam, ibhalansi. Inoba ndiyijonga kanintsi xa kusekuzawuphela inyanga kuba ndithenga idatha yenyanga, ngoko ke xa sekusondele ukuphela inyanga kulapho ndithi ndibe kanti ndiyigada kakhulu. Kodwa phakathi enyangeni andifane ndiyijonge kakhulu.

Hayi, sukuba nexhala xhego lam. Ikhona wena indlela esinothi sibe kanti senza ngayo ukuze lo mnqweno wakho wanamhlanje ufezekiseke. Kukho ke izinto ekuthiwa zii-online streaming platforms apha kwi-intanethi. Into oyidingayo nje wena yidatha. Sizawuthengidatha, ungene ke-online ukhangele ke i-film eninothi nibe kanti ningayonwabela nomama. Ningayibukela ke kwimfonomfono yakho, okanye ningayibukela kwi-laptop okanye singayifaka apha ethivini kuba i-TV yethu si-smart TV. Okanye ukuba sinayo indlela singazenzela i-screen apha endlini, siyidlale. Xa sine-projector, singathatha i-projector siyijongise odongeni siyidibanise ne-laptop yethu, sibe kanti siyayidlala.

UMzantsi Afrika ndingawuchaza ngengoma ethi Sister Bertina kuba ndicinga ukuba saziwa ilizwe lonke jikelele ngale ngoma. Nokuba ungaya ndawoni na aphemhlabeni udlale loo ngoma, izakwaziwa ukuba yeyaseMzantsi Afrika. Ndicinga ke ukuba bubuntu bethu obo. Ide yabe kanti ibizwa njengomhobe wesizwe wesibini.

Ndiziva ndidandathekile, ndiphoxekile kakhulu kuba bendizimisele ukwenza umsebenzi omnintsi kodwa ke ngenxa yeWi-Fi andikwazanga. Loo nto leyo ke indibuyisela umva kwaye iyandicothisa.

Ndingayivuyela kakhulu loo nto kuba kaloku siphuma kumakhaya angafaniyo. Amanye amakhaya anabantu abanintsi, amanye amakhaya anabantu abambalwa, ngoko ke loo nto ayithethi ukuba abanye funeka bangafumani okanye bangabukeli ngokulingana nabanye. Ndicinga uba ingandivuyisa kakhulu loo nto sizotsho sikwazi ukubukela sonke ekhaya, umntu abukele ngesixhobo sakhe. Kuba amaxesha amanintsi asithandi nokubukela into enye, futhi ke sikwiindawo ezahlukeneyo.